Metshameko ya mo metsesetoropong, dikotsi di kwa tlase go na le metshameko ya kwa ntle.

E tokafatsa matshelo a rona sentle ebile e re ruta le thata gonne, o kgona go tshameka o dirisa didiriswa tsa thekenoloji, o sa dirise mmele wa gago. Mme ka jalo, bogologolo e ne e seo gonne thekenoloji e ne e se e nne teng, kgotsa e ne e se e tokafale.

Metshameko gore e nne monate, batsadi ba ka dira gore go se nne le tlhaolele ebile go se go nne le yo mongwe yo pakiwang go feta yo mongwe. Mme, go na le go pakiwa, ba ba rotloetse ka bobedi gore le dirile go tlala seatla, gore metshameko e kgone go nne monate, go se ope yo o ikutlwang a le kwa tlase ebile yo mongwe a le kwa godimo.

Sekai sa metshameko ya dikarata. Metshameko ya dikarata, e ruta go tlhakanya dipalo ebile e ruta le ka Maths-e, fa o sa o itse. Mme gape e ruta le ka madi, ka jalo e ka dira gore ngwana fa e tshameka a ye go utswa gape le madi a bagolo, gore a kgone go e tshameka, gonne gantsi e tshamekiwa ka madi.

Ba ka rotloetsa bana go e tshameka metshameko thata, gonne mo segompienong metshameko e mentsi e ka go bulela ditsela tsa mmereko, ebile gape go nna motshameki o ka nna motho setšhabeng.

Ba ka itlhokomela boitekanelo jwa bone jaana, ba nne le nako e ntsi ya go ikhutsa, ba je dijo tse di dikotla, ba ikatise ka metlha ebile ba fokotse mogopolo go nagana thata.

Fa o nagana thata kgotsa o na le bothata jwa mogopolo, mme se nka go se rayang ke gore, o kgona go ya go ikentsha o ya ko mafelong a go , o kgona go . Go go dira gore mmele wa gago le tlhaloganyo di phuthuloge, di tlogele le go nagana thata, ebile di ikhutse mo mogopolong.

Metshameko e rotloetsa dithuto tsa bana jaana, gantsi metshameko e tshamekiwang ke e leng gore fa ngwana a e bona mo bukeng o kgona go lemoga gore, se ke ne ke se dira kgotsa motshameko o ne ke o tshameka kwa ntle, ke o, o mo bukeng, ebile ke kgona go tlhaloganya ka bonako buka gore e bua ka motshameko o feng, gonne ke tlile ka o dira.

Madirelo a metshameko fa a diriwa, e nne a a akaretsang bana, bagolo, basimane, basetsana le digole, gore e seke ya nna e ka re ya tlhaola, gore mongwe le mongwe a gone go dira motshameko a o ratang.

Go botlhokwa gore mmele wa bašwa o dule o itekanetse. Mme gore mmele o dule o itekanetse, mošwa go tshwanetse gore a tshameke metshameko jaaka bo kgati, a tshameke metshameko jaaka bo go taboga, a tshameke metshameko jaaka go bina, gore mmele wa gagwe o dule o le matlhagatlhaga.

Dikotsi ke gore o tshwenya ke matlho, wa o tlwaela, o dula o itswaletse, ga o robalela ka nako. Mme go efoga seo, o tshwanetse o dule o ikhutsa, o robale ka nako, o itse bonokwane ba inthanete ebile o ipeele le nako gore o tshameka leng.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme le motshameko wa bolotloa. Motshameko o kileng ba o tshameka, ke motshameko wa kgwele ya dinao ya Sejana sa Lefatshe o o ne o tumile thata mo Aforika Borwa.

Fa re le batho gare tshwane, ka jalo nka rotloetsa ngwana go tshameka motshameko o a o itseng, ebile o a o ratang thata, gore a o tshameke ka bopelotelele le ka manontlhotlho. Ebile, a o itse gore a itse le dikotsi tsa teng, gore a se ke a seermaak-ega ka go tshameka motshameko eo a sa e itseng.

Ke motshameko wa diketo, motshameko wa go tlola kgati. Gore o seka tlhola o tshamekiwa thata ke gore, dinaga tse dingwe ga di o tseye tsiye, ka jalo ga gona kgaisano epe e e tswelang mosola.